Fa re bua ka tirisano e e amanang le banka e e tshwanang le karata ya sekoloto ya moithuti kgotsa akhaonto ya polokelo ya sekolo dibanka di akanyetsa dintlha di le mmalwa jaaka dingwaga tsa mokopa-tiro gantsi, e be e le lesome le bo robedi. Bosupi jwa go ikwadisa mo setheong sa thuto, lotseno kgotsa tshegetso ya madi jaaka tiro ya nakwana kgotsa ketleetso ya batsadi, hisitori ya sekolo fa go tlhokega ditokomane tsa boitshupo, lotseno lwa lelapa leo le kwa tlase ga selekanyo se se rileng go amogela ditshiamelo tsa puso, sekao sa bosupi jwa go ikwadisa ga ngwana kwa sekolong.

Fa o tlhopa karata ya sekoloto dintlha tsa botlhokwa tse o tshwanetseng go di akanyetsa di akaretsa seelo sa morokotso, dituelo tsa ngwaga le ngwaga, tekanyetso ya sekoloto, dituelo kgotsa mananeo a go busetsa madi le dituediso dipe tse dingwe, tse di jaaka dituediso tsa go duela thari. Gape o tshwanetse go akanyetsa gore a o tla nna le madi a a setseng kgotsa o tla duela ka botlalo kgwedi le kgwedi go bapisa dikarata le ba dikarolo tse di bapileng tse di jaaka dikelo tsa morokotso, dituediso, dituelo le ditlhokego tsa go tshwanelega o dirisa di webesaete tsa dipapiso kgotsa di diriswa tsa banka ka metlha, tlhopha karata e tsamaelanang le mekgwa ya gago ya go dirisa madi le mekgele ya gago ya tsa madi.

Maduo a gago a sekoloto le hisitori ya gago ya sekoloto di na le seabe se segolo mo thulaganyong ya go dira kopo ya karata ya sekoloto, baadimi ba di dirisa go sekaseka bokgoni jwa gago jwa go duela dikoloto. Maduo a kwa godimo a sekoloto le hisitori e e siameng ya sekoloto di oketsa kgonagalo ya gago ya go amogelwa mme, di ka go tshwanelegela fela go bona dikelo tse di kwa tlase tsa morokotso le ditekanyetso tse di kwa godimo tsa sekoloto go farologana le seo maduo a a kwa tlase a ka dira gore a ganwe kgotsa a newe dipeelo tse di sa siamang.

Diphoso dingwe tse di tlwaelegileng tse o di tshwanetseng go di tila fa o dira kopo ya karata ya sekoloto di akaretsa go dira kopo ya dikarata tse dintsi ka nako e le nngwe, go itlhokomolosa melawana le dituelo. Jaaka, dituelo tsa ngwaga le ngwaga, dikelo tsa morokotso kgotsa dikotlao le go dira kopo ya karata o sa tshwanela go tlamela ka tshedimosetso e e fosagetseng, kgotsa e e sa felelelang, le go sa tlhole madulo a gago a sekoloto pele ga nako ka jalo ga o itse maemo a gago a sekoloto.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

Gantsi dibanka ga di dira kopo tsa dikarata tsa sekoloto ba sheba dilo tsa go tshwana le bosupi jwa go ikwadisa mo setheong sa gore o tlhoka madi, mengwaga, dingwaga tsa mokopa-tiro, hisitori ya sekoloto, ditokomane tsa bosupo, letseno lwa lelapa le le kwa tlase ga selekanyo se se rileng.